E na le dikgoreletsi tse di mmalwa tse batho ba ba nang le bogole ba ka kopanang le tsone fa ba kwa dikokelong kgotsa kwa mafelong a mangwe a botlhokwa.

Go nna le letlole la tshoganyetso la tlhokomelo ya boitekanelo go netefatsa gore o bona e o e tlhokang kwa ntle ga go go kgaratlha ga madi.

Mongwe le mongwe o botlhokwa mo maemong a tshoganyetso, ka jalo ditharabololo di tshwanetse go tlhoma mogopolo mo di tokafatsong tsa di mosola le tse di ka fetolwang mo lefelong la gaeno.

Go na le mekgwa e le mentsi ya go thibela pelegi, nngwe le nngwe ya tsone e dira ka tsela ya yone go thibela boimane. Mekgwa ya go dirisa di yaka dipilisi tsa go thibela pelegi, di-patch-e, go tlhabelwa, go jalelwa madi mo mmeleng le didiriswa tse di tsenywang di mo popelong.

Mo lefelong la gaetsho, batho ba ba godileng ka tlwaelo ba kgona go beela ditirelo tse di farologaneng tsa ka dikokelo tsa puso, ditleliniki tsa baagi le mafelo a konokono a botsogo a a laolang malwetsi a a sa foleng. Tlhokomelo ya go thibela malwetsi le go tlhatlhobiwa ka metlha.

Diphetogo tseno tse di kokoaneng tsa boitshwaro le maikutlo di dira jaaka di folaga tse di khibidu tsa gore le fa go nna le ditirelo tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo, motho a ka nna a oka-oka go batla thuso ka bo ene.

Go lwantsha phepo e e siameng mo baneng go botlhokwa go tsamaya mogwa o akaretsang kalafi e e potlakileng le maano a a tswelelang a go samagana le mathata a ikonomi ya loago.

Ee, go nna kgakala le batho go thusa go lwantsha go anama ga mogare ka gonne go fokotsa tsa go kopana gaufi mme la yalo go fokotsa kotsi ya go hema, marothodi a go hema a ka nnang le mogare wa Corona.

Go nna mme wa moithuti wa grade eight, go akaretsa motswako o o kgethegileng wa boikgogomoso, di le tlhokego ya go tlwaelana ka metlha.

Di tse di kwa godimo tsa boimana jwa batšwa kwa magaeng gantsi di bakwa di phitlhelelo e e lekanyeditsweng ya thuto, ditirelo tse di sa lekaneng tsa tlhokomelo ya boitekanelo le dingwaga tse tseneletseng tsa setso.

Go tokafatsa nako ya tsibogo ya balwetsi mo dikotsing tsa tsela go tlhoka thulaganyo e e tseneletseng, e e tokafatsang karolo nngwe le nngwe ya thulaganyo ya tlhokomelo ya tshoganyetso.

Metswedi e e akanyegang ya tshedimosetso ya batho ba ba nang le malwetsi a a sa foleng ke e e ikanyegang le e ikaegileng mo maemong a bone.

Bolwetsi jwa kgatelelo e e kwa godimo ya madi bo ka tlholwa ke dilo tse dintsi tse di amanang le mekgwa wa botshelo wa motho. Dilo tse di ka oketsang kotsi ya bolwetsi jo di okaretsang go ja dijo tse di nang le mo letswai le le kwa godimo, go tlhoka boitlosobodutu go dirisa bojalwa ka bontsi, go tsuba le go nna mo kgatelelong ya maikutlo ka metlha.

Ba lefapha la pholo mo Aforika Borwa ba ka dirisa mekgwa e e farologaneng le go fitlhelela le go tsibogela batho ba ba kwa motseselegaeng ba ba itemogelang dikgobalo ka nako ya dipula tse di maatla.

Batho ba ka sekaseka dilo tsa kalafi le ditirelo tsa kalafi ka kelotlhoko ka go dirisa mekgwa e e tlhomameng ya go netefatsa boammaaruri le bolele jwa ditirelo tse ba di amogelang.

Go tlhokomela bagodi mo lapeng go ka bafa kutlwelobohloko le go netefatsa gore ba nna mo tikologong e ba e itseng e e ka mo thusang go ikutlwa ba le mo kagisong.

Phenšene ya ya go tlhokomela batsofe e na le seabe se segolo mo go fokotseng mo ba lelapa le batlhokomedi.

Go tlhalosetsa batho ba ba ka ngangisanang ka maemo a gago go botlhokwa go dirisa tsela e e bonolo le e e nang le kutlwisiso. A o ka leka go dirisa mafoko a bonolo go ba tlhalosetsa gore bolwetsi jwa gago bo tlhoka thuso ka bonako.

Thekenoloji e ka nna le seabe se segolo mo go maatlafatseng puisano le tirisanommogo magareng ga dingaka tsa setso le badiri ba ditleliniki ka go dirisa mekgwa e e farologaneng ya thekenoloji.

kalafi ka madi a gago o ka leka mekgwa e e farologaneng ya go bona thuso ya bongaka ka go se palelwe ke tshenyegelo.

Mekgwa ya kalafi ya setso le meetlo ya go di na le seabe se segolo mo go fodiseng motho morago ga go diragalela ke masetlapelo ebile di ka thusa mo go tsosoloseng boitekanelo jwa mmele le jwa semowa.

Boleng jwa tlhokomelo ya boitekanelo le go tsofala ga bolwetsi bo farologana fa go bapisiwa tsamaiso ya poraefete le ya setšhaba mo ditleliniking le dikokelong. Go na le mabaka a mantsi a a dirang gore go nne le pharologano eno mme a akaretsa ditlamo tsa ditšhelete, phitlhelelo ya ditirelo le boleng jwa tlhokomelo.

Go tlala thata ga batho mo dikokelong tsa puso go ka ama boleng jwa tlhokomelo, pabalesego ya balwetsi le tlhokomelo ya boitekanelo ka kakaretso ka ditsela tse di farologaneng.